Zwivhuya zwa u nanga pulane ya mbulungo ya muṱa ufhira phoḽisi ya muthu nga eṱhe ndi zwauri u nanga phoḽisi ya muṱa woṱhe zwi thusa kha uri mitengo ya hone i vha i fhasi, ufhirisa ya muthu a tshi khou ṋanga phoḽisi ya muthu muthihi ngo uri arali muthu a shumisa phoḽisi ya muthu mithihi nga muthihi, zwi amba zwo uri zwi khou ya u mu ḓurela, na zwo uri i kona u katela muta woṱhe, zwi thusa kha uri muthu munwe na munwe kha heyo phoḽisi ya muṱa uvha o katelea u fhirisa u tovha muthu muthihi, i ita uri muṱa woṱhe u vhe wo tsireledzea ende muthu u badela tshelede nthihi, heneyo tshelede, masheleni mathihi, ha badeli tshelede nzhinzhi, heneyo arali hu tshi khou upfi ndi one fifty, u ḓo badela heneyo one fifty tshetsho tshifhinga tshe a kaleliwa tshone u ri a yi badele nga tsho.

U ya nga nṋe ndi vhona zwi so ngo fanela uri vhathu vha ṱwe vha khou fola miduba ya u ya u hola mindende nga maanḓa vhaaluwa ngo uri ndi vhone vhathu vhane zwo leluwa nga maanḓa uri vha hombokiwe masheleni, vhathu kha vha ṱoḓeliwe kunwe ku itele kwa khwine uri vha kone u wana masheleni avho zwo leluwa, kha uri masheleni avho a to, a to rumeliwa na kha dzi founu dzavho, u fana na mavhengele haneya ane avha tsini na mahayani, mavhengele a tsini na hayani kha itiwe, kha zwi konadzesiwe uri vhathu vha kone u wana masheleni avho mavhengeleni a tsinisa ngo uri muthu atshiya haningei mavhengeleni, haningei hune ha holeliwa hone mundende zwi a vha ḓurela na u vha ḓurela, zwino zwi dovha zwo fhungudza na mitengo ine vha i shumisa musi vha tshi namela zwi endedzi zwene u ya u hola masheleni avho, vhugevhenga hu khou hulela, zwino zwi nga fhungudziwa nga zwezwo, zwo uri vhathu vha to iteliwa ndila dza khwinesa dzo u ri vha kone u wana masheleni avho a kha dzi founu dzavho, vha khou a wanela tsini.

Vhukhakhi vhu hulwane vhu ne vhathu vha ne vha khou to thoma u renga nnḓu lwo, dzavho lwa u to thoma, vha lu ita, ndi u sa ḓisa zwidodombedzwa zwo fanela zwo nonga zwa u sumbedza ku thelele na na na na na dzi basa dza vho, na u ḓisa nyimele ya uri o yu muthu o lugeliwa nah u kolodiwa masheleni, vha disa zwi dodombedzwa zwine zwi na vhukhakhi, vha si ngo thoma vha lingedza, vha songo thoma vha vha vha sengulusa zwithu zwoṱhe uri zwo dzula nga tshiimo tshone naa, na u vha na, na ndavhelelo dzo kalulaho vha songo thoma vha pfesesa zwitenwa na mveledziso zwo u dzhia lounu, zwo u dzhia heyenoni khumbelo ya masheleni. Tshinwe hafhu tshi ne vha tshi ita ndi u sa, avha avha thomi vha vha vha fhambanyisa vha, hanevha vha masheleni, uri ndi ufhio ane a khou ḓura, ndi u fhio ane a vha uri u fhasi, na na u ita zwikolodo zwinzhi, u ḓi dzhenisa kha zwikolodo zwihulu.

Funeral cover ine ya ḓivhiwa sa uri funeral insurance, ndi insura, ndi phoḽisi ine ya ya thusa kha mafhungo a musi muthu o weliwa nga lufu. Ifha muthu tshelede ya ya u renga zwithu zwa zwa zwa musi muthu o bvelwa nga lufu. I thusa kha u badela zwithu zwo no to nga bogisi la mufu, i dovha futhi ya thusa kha zwinwe zwithu zwi no nga zwiḽiwa, ya thusa na kha, na kha mushumo wa tshihumbudzi memorial memorial service, wa futhi wa thusa na kha zwinwe zwikolodo zwo salaho zwo nonga zwikolodo zwa mutakalo, na zwinwe vho zwi zwa dzi, zwine muthu a khou koloda zwone, i ya thusa u phetsha fhaḽa na fhaḽa.

Hai a si khombe khombe uri ndi fanela u vhuyedza tshelede yanga murahu musi ndi tshi vala akhaunthu yanga ya u vhulunga ngouri tshelede i vha i yanga, fhedziha arali hu na uri ndo vhulunga tshelede tshifhinga tsha uri ndi i bvise na dzi nzwalelo tsho swika ndi a kona u i bvisa, fhedzi arali ni kho i bvisa tshifhinga tsha na thendelano ya bannga tshisa thu swika ndi a kona u badela dzi penalty fees, dza uri ndo i bvisa thendelano ya nga na bannga i sa athu u swika tshifhinga tsha hone tshe ra tendelana bannga tshisa thu swika.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane u kho ḓo vula akhaunthu yawe ya u vhulunga lotou thoma ndi ya uri, a nga dalela branch ya banngani o fara basa yawe a tshi swika haningei vha ḓo mu ṱoḓa a basa na zwidodombedzwa zwa akhaunthu yawe, kana a zwi ita nga epe ya kha founu arali zwi tshi konadzea, a tshi swika haningei bannga i ḓo mu sumbedza arali tshelede ine a khou i bvisa a tshi kho i bvisa arali a tshi kho bvisa tshifhinga tsha tsha thendelo na bege na bannga tshisa thu swika, vha ḓo mu ḓo tea u badela zwino pfi penalty fees, fhedzi arali tshifhinga a khou i vala tshifhinga tsho no swika na thendelo yawe na bannga u ḓo wana na dzi nzwalelo dzawe. Bannga i ḓovha futhi ya mu vhudzisa na zwa uri tshelede yawu u kho i ṱoḓa tshi mufha kha akhanthu ya we na kha iṅwe akhaunthu ya we na kana u kho ṱoḓa kheshe na, a tshi fhedza hanefho arali a kho shumisa epe i ḓo muvhudzisa i ḓo mu khonfemela uri account yawe yo valiwa arali hu banngani vha ḓo mu vhudza zwori akhaunthu yawe yo valiwa.

U vula dibosithi account dibosithi yo dzudzanywaho zwi thusa muthu u swikelela tshifhinga tshawe zwa masheleni nga uri, hezwi o vhea tshelede yawe banngani ha tendeliwi u bvisa tshelede heiḽa tshifhinga tsha uri tshelede a i bvisa tshisa thu swika. Hezwi o vheya tshelede heiḽa u i wana i na ha nzwalelo zwine heiḽa nzwalelo dzi nga mu thusa u bveledza zwipikwa zwavho zwa masheleni, bannga i ḓo mu vhudza zwa uri u ḓo wana nzwalelo dzo imaho ngao zwiamba uri hoyu muthu muthu u ḓo dzula akho ḓivha uri na tshelede ima ngori ya nzwalelo i ne nda khou iwana nga ḓuvha ḽauri anga vha vha khou ṱoḓa zwishumiswa zwo.

Bannga dzi shuma nga nḓila hei musi zwi tshi ḓa kha muthu a tshi kho ṱoḓa u vula akhaunthu ya vhuya dibosithi ya dzudzanywaho, ndi zwa uri bannga i ḓo sedza uri oyo muthu u khou vala akhaunthu tshifhinga tshe a vha o tshi a na thendelano na tsho na bannga tsho no swika na, arali hu nori tsho u kho i vala tsho vha tsho no swika tshifhinga, ndi uri u ḓo wana tshelede yawu yo fhelela na nzwalelo. Mara fhedzi arali a tshi kho i bvisa tshifhinga tshawe na bannga i saathu tendeliwa a nga badela zwiṅwe zwi no pfi penalty fees, kana a fhedzisela a si tsha wana tshelede yoṱhe ya dzi nzwalelo yavha atshi kho i wana. Ndi yeneyo maitele ane dzi bannga dza a shumisa musi u badela musi muthu a tshi khou vala akhaunthu.

Phambano vhukati ha mbadelo dza tshumelo na mbadelo dza adimini ndi dza uri, mbadelo dza tshumelo ndi hedziḽa dzine muthu a dzi badela musi a tshi kho shumisa tshumelo dza bannga u fana na musi a tshi kho bvisa tshelede, kana a tshi khou dibositha tshelede, kana a tshi kho ṱoḓa bank statement, ndi dzone mbadelo dza dza vhukati.

Ee nṋe ndi vhona dibosithi dzo dzudzanywaho dzo tea vhaswa ngauri dzi thusa vhaswa uri vha vhe na vhuḓilangi ha vhuḓi ha masheleni vha kone u langa masheleni avho nga nḓila ya khwine, vha kone u shumisa masheleni nga nḓila ya ya ya vhuḓi .

U ya nga nṋe ndi nga takalela u vhulunga nga mutengo dzudzanywaho ngauri interest dza hone kana nzwalelo dza hone dzivha dzi nnzhi u fhirisa heinoni ine yavha na uri mutengo wa hone u ya shanduka ngauri, nzwalelo dza hone dzi vha dzi ṱhukhu na uri heinoni unga soko bvisa tshelede naho husa kho nyaga u shumisa zwithu zwa ndeme mara heinoni ine havha na uri yo dzudzanyiwa. Tshelede ya hone u a i shumisa nga vhuḓifhinduleli ngauri u vha uto vhetshelwa tshifhinga tshetsho tshine wa ḓo vhetshelwa tshone wa i bvisa nga tshifhinga tshetsho ine vha ḓo kona u i shumisa zwezwo zwine wo ḓi vhudza hu nyanga u i shumisa zwone.

Vhundeme ha u wana khwathisedzo nga u ṱavhanya nga murahu ha u badela mbadelo nga kha tshelede ya ṱhingo thendeleki, ndi ya uri wa kona u vhona zwa uri tshelede ine hone uri huvha hu tshi khou ṱoḓa u badela wo badela yeyo na kana wo u fhirisa na kana wo badela ṱhukhu kha uri vha kho ḓo badela naa, na uri, uwa kona u vhona zwori wo badela kha akhanthu ine yavha yone na u itela uri arali hu na vhukhakhi hovhu itaho u nga kwama nga kona u kwamana na bannga, kana u nga kwamana na tshi imiswa tshine wa vha u khou tshi badela wa khakhulula vhukhakhululi vhukhakhi hoyo hovho hoyo we wa vhu ita.

Ari thome kha uri gap cover ndi mini, gap cover ndi insurance ya tshifhinga tshipfhufhi ine i khavara dzimbadelo dzine medical aid a u koni u dzi khavara. I thusa kha uri arali muthu oyo vhona dokotela u ya kona u badela na dziṅwe dzi mbadelo dzine medical aid ango dzi khavara, i thusa kha zwifhinga zwine zwi a vhona uri ndi zwa shishi zwa muthu muthu osoko bveleliwa nga zwiiimo zwa shishi zwine zwa vha vhono uri a zwiho kha medical aid i a kona u zwi khavara ya kona u zwi badela.

Ee mobaiḽi money i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwiṋe nga uri i vha thusa uri vha kone u bvisa masheleni avho avho na u rumela fhethu kule kana u renga zwithu hanefha online vha songo thoma vha to ya mavhengeleni kana u ita dziṅwe dzi dzi tshumelo dza banngani nga kha founu. I dovha futhi ya thusa u vhulunga tshelede khwiṋe nga uri u to u fhirisa musi muthu a khoto vhulunga tshelede yawe fhethu hononga hayani lune zwa vha zwi songo tsireledzea kha zwithu zwi no nga u to tswiwa na uri ṱhaṅwe i nga fhedza itshi kho ḽiwa nga zwithu zwo no nga dzi mbevha tshelede ya hone ivha yo vhulungea khwiṋe.

Ee arali life cover yo vha i tshi shumiswa sa tsha thulusi mushumo une wo leluwa u ne nda vhona unga yo vha i tshi nga u ita kha kha miṱa ndi uri yo vha itshi nga to shuma sa tshezele u fha vha muṱa direction na u vhafha uri ndi afhio maitele ane a si ane a si avhuḓi ononga habits dzine vha nga dzi bvisa kha kutshilele kwavho. Kana ku ku langulele kwavho kwa masheleni ndi vhona unga ya dovha ya ita uri vha vhe na na u ḓivha vhuyo hune vha kho bva hone na hune vha khoya hone ya i ḓo shuma sa nthu ine i ḓo i ḓo kona u shaper kushumisele kwavho kwa masheleni.

Tshithu tshine nda tshi pfa tshe musi nditshi ṱoḓa uvha na akhaunthu ya banngani ndi tsha u ndi tsha u ngalangala ha masheleni a vhathu musi vho vhulunga masheleni avho banngani vha wana uri na dzi account dzavho tshiṅwe tshifhinga dzi a valiwa ha soko pfhi vho wana uri vha kho ita zwithu zwine zwa vha hu nori azwiho mulayoni. U ya nga ha maitele a dzi bannga ndi zwone zwithu zwe zwa ita uri ndi pfhe ndi tshi nyaga u ṱoḓa u divhesesa nga maanḓa uri hu vha ho itea mini uri tshelede i tshi sala uri i banngani i sale i tshi ngalangala hunori bannga ndi yone ine ya fanela uri i vhulungele masheleni anga khwiṋe.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea arali nda nga ṱavhanya u badela ḽounu ndi zwauri ndi nga badela nzwalelo ṱhukhu ndi uri arali ndi kho dzhia tshifhinga u badela ḽounu na nzwalelo dzi vha dzi tshi gonya tshiṅwe tshithu hafhu ndi uri ndi nga vha na credit score yavhuḓi lune vhaṅwe vha hadzimiswa masheleni vha a kona u zwi vhona. Zwori zwi amba uri ndi a fulufhedzea kha u vhuisa masheleni vha dovha futhi uri ndi kolode tshifhinga tshiḓaho zwa ndeludzi tshiṅwe hafhu tshelede ine ndo vha ndi tshi kho i shumisa u badela interest kana nzwalelo ndi nga i shumisa u i vhulunga nda i shumisa zwiṅwe zwithu zwine zwa nga nthusa kha vhutshilo.

Akhaunthu ya banngani ndi fhethu ho tsireledzeaho hune nda vhulunga hone masheleni anga nṱhani ha uri ndi tshimbile ndo fara masheleni nga tshanḓa kana tshikwamani bannga i mbulungela masheleni anga nda ḓivha zwori ndi na vhugai fhethu hanga hune nda vhulungela hone masheleni.

Ndi vhona ungari zwithu zwine dzi dzi bannga dza nga zwi ita uri zwi leluwese uri vhathu vha vule dzi account dzavho. Ndi uri vha imise haya maitele a uri muthu a tshi vulisa akhaunthu ya banngani avhe ana tshelede yo imaho nga uri ya uri i dibosithe uri a kone u vha na account vha nga ita hezwo ndi vhona ungari vhathu vhanzhi vha nga vha vhona zwo leluwa u vulisa dzi account.

Arali bannga yanga ya ita uri ndi nga badela ḽounu yanga lwa miṅwaha minzhi ndi nga pfha u nga ri zwi tshiḓa khau hadzima masheleni ndi pfha ungari zwi ngavha zwo ndeludzela ngori ndi ḓo vha ndi khou ḓivha zwauri ndi na tshifhinga tshavhuḓi tshine nda nga kona uri ndi badele heyinoni tshelede ye nda i hadzima hu sina mutsiko wo uri habe ndasa i badela nga u ṱavhanya zwi amba uri nzwalelo dzi kho yo gonya.

Arali bannga yo vha i tshi khou nṱalutshedza uri u badela lwonolu lwa tshifhinga tshingafhani tshithu tshithihi tshine ndo vha ndi tshi nga ṱoḓa uri vha nṱalutshedze nga maanḓa vha bvisele nga mannḓa khagala khatsho ndi tsha uri ezwi nzwalelo dzanga dzi ṋamela dzi ṋamela u swika ngafhi arali nda nda balelwa u badela nzwalelo dza hone dzi ṋamela uya vhungafhani nahone ndi nngafhani nzwalelo ndi nga ṱoḓa u divhesa nga maanḓa nga nga nzwalelo.

Nyeletshedzo ine ndo vha ndi tshi nga ṋea kha khonani yanga ndi ya uri musi vha tshi khou badela vha badele tshelede i fhiraho ngauri arali vha tshi khou badela tshelede i fhiraho na ye vhakoloda arali ṱhaṅwe vha tshi khou badela nga vhege vha tshi khou badela one thousand vhone vha dzhia tsheo ya uri vha ḓo badela one thousand five hundred zwi amba zwori na nzwalelo dzavho dzi dzivha dzi khou ṋamba dzi kho fhungudzea ndi nga eletshedza khonani yanga zwezwo u badela tshelede yo fhiraho uri a ṱavhanye u fhedza u badela heyo noni ḽounu.

Arali khonani yanga yanga mbudzisa nga ha u shumisa mobile mani tshithu tsho thoma tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsha uri avhe na app kha founu yawe u itela uri musi tshelede yawe i tshi bva na musi i tshi dzhena a kone u ḓivha a kone na u langula tshelede yawe zwavhuḓi nga app.